Ee. Go tsamaya ka dinao ke tsela e e tlwaelegileng ya go tsamaya mo lefelong le ke dulang mo go lone. Bogolo jang fa mafelo a le gaufi jaaka mabenkele, sekolo kgotsa dipalamente. E na le melemo e mentsi ya boitekanelo, e tokafatsa tsholofelo ya pelo le . E fokotsa kgatelelo ya maikutlo gape e thusa mo go fokotseng boima jwa mmele. Go tsamaya ka dinao gape go babalela ga go ja mafura kgotsa madi a petrol, mme go boetse go nonotsha ditokololo le mesifa.

Ditekesi ke tsela e e tlwaelegileng ya go ya tirong le kwa mafelong a a farologaneng mo toropong. Maitemogelo a me a a farologaneng, ka dinako tse dingwe di a thusa thata fa go sena le dipalangwa tse dingwe, segolo jang mo mosong le maintsiboweng. Ke rata gore di atametse o ka fitlhela gaufi le legae, le fa go ntse jalo go a bo gole .

Fa go na le strike go ka nna le dikotsi tse dintsi tse di amang botshelo jwa batho ba letsatsi le letsatsi. Sa ntlha batho ba ba ikanyang dipalangwa tsa setšhaba jaaka dibese, ba kgona go sala morago mo ditirong kgotsa dithutong. Se se ka bakang mathata a tiro kgotsa go latlhegelwa ke moputso, gape palo ya batho ba ba dirisang ditekesi e oketsega e leng se se ka bakang pitlagano, kgokagano le diphatsa mo tseleng. Strike se ka tsenya matsapa mo balemiruing le beng ba dikgwebo ba bangwe, ka gonne ba sa kgone go tsamaisa ditshego kgotsa go fitlhelela bareki.

Ditirelo tsa e-hailing jaaka Uber le Bolt di dirile matsapa a magolo go tokafatsa pabalesego ya bapalami le bakgweetsi. Di dirisa thekenoloji go sala morago dipalangwa ka nako ya nnete, mme bapalami ba kgona go abelana le ditsela le ba masika leeto la bone. Gape bakgweetsi ba ikwadisa ka ID le ditokomane tse di maleba, mme bapalami ba kgona go ba fa dipalo tsa . Le fa go ntse jalo diphatsa tsa pabalesego di sa ntse di le teng, go tshwanetse go tokafadiwa mabapi le thutontsho ya bakgweetsi, ditlhopho tsa koloi le karabo ya potlako ya kotsi.

Ditlhotlhwa tsa go dirisa dibese di kwa tlase thata, ka gonne puso e ba thusa ka go fokotsa ditshenyegelo tsa leokwane. Le fa go ntse jalo koketsego ya ngwaga le ngwaga ya ditlhwatlhwa e ka ama badirisi ka ditsela tse di farologaneng. Fa ditlhwatlhwa di oketsega o tshwanetse go rulaganya madi a gago sentle, gore o kgone go tswelela o tsamaile letsatsi le letsatsi. Go ka nna le diphelelo mo bathong ba ba nang le madi a kana segolo jwa baithuti le ba.